byi ta tika loko a vo yima vhiki hinkwaro a vutomi a byi ta tika, u ta famba hi yini ku ya dorobeni, u ta famba hi yini ku ya ntirhweni. Se loko vo yima hinkwaro i swi nge tsakisi hikuva hi hava timovha loko hi ri hava timovha so hi tshembe vona ku va hi teka va hi yisa la va faneleke va hi hisa kona minkarhi hinkwayo, se vutomi byi nga tika swinene, byi nga tika swinene byi tika bya tika loko ku va ku ri na swilo swa swa switirayiki switirayiki swa kona se byi nga tika loko vo yima vhiki loko a wu nge suki hi milenge u ya dorobeni u tlhela u vuya hi milenge.

Swiporo swa pfuna hikuva ka swiporo ka swiporo ku hava leswa traffic ku hava ku xi ta pfaleliwa hi mhaka ku ku na traffic yo ya kwihikwihi ku hava, na leswaku maxelo ma xe njhani ku na mpfula, ku na ndhambi ku na yini xitimela xi ta tshama xi kha xi famba. Ti or swihahampfhuka swona swa yimisiwa hi mhaka ya ku kuma ku kule ku neni ka mpfula yo chavisa, maxelo a ma ha tshamanga kahle. Swa swikepe or swa le magondzweni swona swi tikeriwa hi ku malwandle ma pfa ma khola ende swilo swa lahleka swa wa swi wela endzeni ka mati swi nga ha kumeki swi hetelela swi nga ha fikanga laha a swi fane swi ya kona.

a hi a ni tivi a ni tivi byo tala no tiva kui ku na dyikepe ledyiya dyikulu ledyiya dyi rhwalaka ti-container leti nga na nhundzu leyi sukaka vo China na vo America vo kwihikwihi swi ya ematikweni mo hambanahambana hi swona ni tivaka swona ku swikepe swi rhwala ti-container ti-container letiya ti va ti ri na nhundzu ephakathi leyi yisiwaka ka matiko mo hambanahambana, swiambalo, timovha, swa ti TV hinkwaswo swa rhwaliwa swi suka matikweni ma le handle swi ta hala na hina ha rhwala hi susa hala hi yisa matikweni ma le handle.

Ni fane ni tiva swikombelo swa vaaki, ni tirhela mfumo wa vaaki, ni heta ni ni tirha hi ku tshembeka, loko u nga tshembeki u ta va mupfhumba wa njhani u ta va murhangeri wa njhani? Se vutihlamuleri na byona bya laveka ku u swi tiva ku loko ni endli xi xa so ndzi fanele ni va na vutihlamuleri byo ni xi endle hi ku va ku va ku humelele yini swo fana na leswi na leswi swona swa tika mara loko u ri murhangeri mu fane u tirha hi ku tshembeka, u tirha hi ntiyiso.

Dya ka nxavo wa mafurha swi endla leswaku mabindzu lama ma tikeriwa hikuva namuntlha ntsengo wa kona wu le henhla sweswi na vona se va fanele va yisa mintsengo ehehla na miholo ya la va chayelaka timovha yi fanele yi yisiwa hehla, hi kota ku akhomadeta or hi kota ku ringanisana na mintsengo leyi nga le ku cincacinciweni ya mafurha se swa va tikisela na vona, swa va tikisela swinene se mfumo wu fanele u endla leswo wu byela mali kona ka loko mintsengo yi yisiwa hehla ya a ta kota ku pfuna mabindzu lama.

Loko u kha u famba endzeni ka le Krugar u kota ku vona mixaka yo hambanahambana ya swiharhi, swiharhi leswi u nga swi voneki no swi vona loko u ri kaya se ku va u nghene Krugar u kha u famba riendzo rero u kota ku vona swihari sweswo leswi u nga swi voneki loko u ri kaya ndlopfu a wu yi voni, mhala a wu yi voni, leswi hi swi vonaka yi ri makaya i swinyenyana se loko ri Krugar u kota ku vona swihari hinkwaswo leswi nga kona e etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.

Loko va ta hi ku famba va le handle va fika va tirhisa mali ya vona laha etikweni ra hina leswi ni swi tivaka i ku sweswo swi va swi kha swi pfuna ku ikhonomi yi kula. Se loko a ni hina loko hi ri laha hi va hi kha hi tirhisa mali ya hina ku endla swin'wana na swin'wana vona loko va fika va endla swo tlula leswiya se va va va kha va pfuna ku kurisa ikhonomi na sector yin'wana ku nga tourism, se sweswo i swilo swa kahle loko va ta va fika va cinca mali ya vona ivi va lomba movha va va kha va pfuna na tikhampani leti nga pfuriwa leti endlaka swa tourism ku ti humelela loko to ti kha ti humelela tiko ra humelela.

Swa tithekisi swa tika hikuva xo sungula ku hava minawu ka leswa tithekisi, ko va na swa ti-union ta vona as vanhu va tithekisi mara ku hava milawu. A va pfuni nchumu ka ikhonomi ya hina, a va hakeli ti-tax, va tshama va kha valwa la mapatwini va lwela ku mani u dirayivhela kwihi mani a nga dirayivheli kwihi. Se, xivangelo lexikulu i ku ku hava milawu ku hava milawu leyi yi va lawulaka, ni vona a va lawuleka ende swi endla ingaku vona va le henhla ka vanhu hinkwavo, tshama u lwisiwa u lwiseriwa ku nyika vanhu lifiti, tshama u lwisiwa u lwiseriwa ku why u khandziyisa maxaka ma wena va tshiki va ya khandziya thekisi se va fa va lawuliwa vanhu lava.

Mabazi lama nga vukorhokeri bya mabazi lama nga tshembekeki a tikisela vaakatiko, vana va xikolo, vatswari lava pfukaka va ya emintirhweni, vana va xikolo lava pfukaka va ya exikolweni va tirhisaka mabazi swa va tikela loko mabazi ma nga tshembeki. u xave tikithi ra n'hweti, mabazi a ma kona, mali liya a wu fanele u yi tirhisa ku ya u ya khandziya thekisi se u xave thikithi ra n'hweti ende loko se u khandziya bazi hi siku rin'wana na rin'wana hi mali ya ra durha se thikithi ra antswa se loko va nga tshembeki va tikisa va tikisela hina vaakatiko.

Ni nga langa bya xihahampfhuka hikuva hi xihahampfhuka nkarhi u va u u kumini a ku fana na bazi leri patu mi kumaku ku va ku tele patwini swi tekaka karhi wo leha kusuka laha ni ya ka xifundza xin'wani, se loko u kha u tirhisa fly machini u hatla u fika laha u yaka kona se ni nga langa fly machini.

He munghana ni hleketa kusuka la ni ti jikela elwandle na swi tiva ku wa ri rhandza lwandle se a ni hlekete ku hi famba hi movha hi ta cicana ku dirayivha hi ze hi fika hi ta famba hi kha hi yima hi vona tindhawu to saseka la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ende wena na swi tiva ku wa ri rhandza lwandle se ni kombela hi famba loko ku ri ku ku hava lexi nga ku khomelela vhiki leri a wu nge swi tsakeli ku famba na mina hi ya hi ya vona lwandle hi kha hi ti fambela hi movha hi nga jahangi.

Magoza lawa munhu a faneleka a ma teka loko a famba hi bazi nivusiku hi lawa wo a tivisa varhandziwa or va muti wa yena ku u khandziyile bazi rihi ri ya kwihi a va nyika na number plate ya bazi a tlhela a endla leswiya swo loko ku ri ku swa pfumela hikuva na thekinoloji ya masiku lama ya pfumela ku u kota ku va komba location or ku u le kwihi u famba njhani mina ni vona sweswo ku ri swo munhu a nga swi endlaka ku a hlayiseka loko a kha a famba hi bazi nivusiku u va nyika vito ra bazi ku ri suka kwihi ri ya kwihi u va sendela na live location hi WhatsApp ku va kota ku vona ku u famba njhani u fika kwihi.

Eya na ri seketela rero hikuva masiku lama ti-driver le ta Uber na Bolt ngopfungopfu Bolt va na ku va na mahanyelo mo biha va endla leswo yiva vanhu kumbe va pfinya vanhu se loko u khandziya Uber u langusa nkarhi lowu u yi khandziyaka ivi i famba na vanhu van'wani i nga fambi i ri wexe mara na ku sweswi ku na ti-option tetiya to u kuma ku wa swi kota ku select-a ya vavasati ntsena loko u ri n'wansati mara na swona swa ti fanela hikuva swigevenga a hi vava nuna tsena i vavasati mara leyo loko u yi khandziya Uber kumbe Bolt i famba na munhu wun'wani na yi seketela swinene hikuva misava leyi a ya ha tshembeki na vanhu a va ha tshembekanga.

Ni nga swi hlamusela hi ndlela yo ni kombela mi ni rivalela leswaku swi nga endla ni nga fiki kumbe ni fika endzhaka ka nkarhi hikuva mabazi me le ku terekeni se ni kombela mi ni rivalela for namuntlha hikuva a ni nga swi hleketelelangi ku mabazi ma nga pfuka ma nga ri kona hi mhaka ku ve le ku strike-ni lava mabazi.

Mijeko leyo tshuka yi kombisa leswaku tiraka rero ri rhwele xilo xi kulukumba leswi lavaka ku wena munhu lowu u nge le ku landzeleleli hi le ndzhaku wo tirhisa u tshama u langutisile u nga dirayivhi hi ku tsutsuma hikuva leswi nga layichiwa laya swi endla ku u nga voni patu hinkwaro u kota ku vona rona tiraka reriya na sweswi ri nga swi rhwala se mijeko leyo tshuka ya pfuna yi komba leswaku ku na ku nga va na nghozi or i nghozi ku va u kha u driver ka swipidi swe le henhla endzhaka rona tiraka leriya.

A ni to suka a ni to suka ni ya vutisa vanhu ku mabazi mo ya laha ni yaka kona ni ma kuma kwihi loko nhlamulo ni nga yi kumi a ni to suka ni ya ka tiofisi ta kwalaya xitichini loko ti pfulini ni vutisa ku bazi leri ni faneleka ku ri khandziya hi rihi namboro ya rona yi ri yini hi swona leswi mina a ni ta vutisa swona ku ni kota ku kuma bazi leri ni fanelaka ni tirhisa rona.

Hikuva u fane u swi tiva leswaku loko u famba u ya kule u fanele u hakela ti-tollgate se i fane i swi tiva ku u fane i va na budget-e ya ti-tollgate ehenhla ka budget ya petiroli na swakudya loko ku ri ku u ta xava swakudya endleleni hikuva loko u ri hava mali yo hakela loko u fika ka ti-tollgate u nge hundzi u to yima kwalaho u ze u va na mali kumbe u kuma mali ende u fane u va u yi khomi hi cash kumbe u kha u tirhisa makhadi ya vona lava va ti hambi i ti-e-toll or i ti ti-tollgate service.

E mfumo wa le swa mapatu loko wu kota ku anamisa mapatu, va swi tiva ku patu leri ku famba matiraka ntsena ivi patu lerin'wani ku famba timovha leti fambaka hi ku hatlisa ku tlula matiraka, swi nga pfuna hi swona ni vonaku swona switarata swo tala e mapatu mambirhi ku ya mahlweni ku ya ndzhaku e emahlweni na le ndzhaku, se loko vo ma anamisa mapatu va ta swi tiva ku.

Bazi ra Luxury Coach ri kahle ngopfu ri fane hi ta ku i fly machine yo famba epatwini hikuva ka mabazi malamo u khomiwa kahle ngopfu, u endleriwa swo dya wa kota ku wu tlakuka u ya ti pfuna kwala ndzeni ka bazi ri kha ri famba, mabazi malamo mo dlaya hi ku timali ta kona ku ri hakela ma durha mara mona u hanya vutomi lebyinene, ma famba ma kha ma yimayima ku mi kota ku pfa mi tiolola milenge mi kota ku vuyela endleleni ya n'wina, se mabazi lama ma ti-Luxury coach ma kahle ngopfu ma kahle swinene.

Ku ya hi mina a hi ndlela yinene loko ku ri ku mi gonyisa mitsengo hi mhaka ya ku petirolo na yo hi gonyini a mi fanele mi yi chicha loko yi chika, se ni vona ku nga ri maendlelo ma kahle hikuva ku ta fika la se vona va endla mali yo tala ku hindza la a va fane va yi endla, hina vaakatiko hi khandziyaka swo sweswiya swa tithekisi hi ta hetelela hi kha hi nga ha swi koti ku hakela thekisi hikuva mali ya kona yi ya yi kha yi gonya yi nga chiki hikuva loko va yi gonyisa va va va yi gonyisi hi ku veri petiroli ya durha, se loko va nga yi chichi yi to nyanya yi kha yi gonya loko petiroli yi chika hi five rhandi, vo va gonyisi hi ten rhandi yi chika futhi yi gonya hi two rhandi va gonyisa hi five rhandi, se matirhelo lama lama ma tirhi kahle a fane va gonya va chika ku fana na yoho petiroli leyi va gonyisanga hi yoho.

A hi ku ya hi mina hi vanhu hinkwenu ku u hola mudende kumbe u kuma mali ya le ntirhweni swa fana mali i mali yin'we, se hi ku ya hi mina a ku hunguteriwi munhu hinkwenu hi hakela mali yo fana, hi fanele hi hakela mali yo fana hikuva hi ya hi ya a ndhawu yin'we hinkwenu, wena hi mhaka ya ku u hola mudende u fane u hunguseliwa a swi twali, se seketelo ya mina i ku hinkwenu hi vanhu hi ya laha hi yaka kona mali i mali yin'we leyi fanelaku yi hakeriwa.

Hikuva bazi mali ya bazi ku ri hakela yi chipe ku tlula thekisi, loko a yi loko a yi durha ku fana na thekisi a ri nga ta tala bazi se mintsengo ya bazi hi yo yi endlaku mabazi ma tala ku ni kota ku hungusa ku ma tala ngopfu leswaku va mabazi va fanele va engetela mabazi ku nga vi na bazi rin'we leri rhwalaku vanhu or ri layicha ka vanhu ri va yisa endhawini va ri tshika ri tala ku tlula mpimo, a ku vi na mabazi mo tala ku va kota ku hinkwenu hi khandziya hi famba kahle hi nga talangi van'wani va nga yimangi.

I va pfuna hi ku yi pfuna ikhonomi hi ku ku va kha ku nghena mali leyi a yi nga ri ku ngheniseni na bindzu rero ri kula hi ku a ri nga ri ku kumeni ka mali, a hi lombi mimovha hina mara vanhu va ta hi le handle va lomba hikuva va lava ku famba va vona tiko hina i tiko ra hina tindhawu to tala ha ti tiva nakona loko hi famba, hi fambafamba hi famba hi movha ya hina kumbe movha ya le kaya, se vanhu vo ta hi le handle loko va fika va boheka ku lomba ende loko va kha va lomba hi ndlela yaleyo va va kha va humesa mali leyi yi cheriwaku yi pfunaka ka ikhonomi or yi pfuna bindzu rero ku ri kula.

Tibazi leti ni ti tivaka ta la Afrika-Dzonga ni tiva Putco, City to City, Greyhound, Intercape, Phadziri, Maswanganyi leyi va yi vitanaka Do Light, Mosmat, Ndhuma Wa Van'wanati hi tona leti ni tivaka tona teto na vo Metro Bus na Rea Vaya.